Ngicabanga mina ukuthi kumele kube nesikhathi for yonke into and futhi abantwana makuza ku-sports bayazithanda lezo zinto lezo. So ukwenza ukuthi futhi abantwana bakwazi ukuba nabangani. Ngibona engathi into e-right abayenzayo esikolweni.

Ngingababiza bonke njengoba badlala bayingane, ngibabonise ukuthi kumele badlale bonke. Omunye a-choose-e igemu yokuqala kudlalwe yona kuphinde futhi kudlalwe nomunye naye akhethe ayifunayo. Kungabi ukuthi kukhetha umuntu oyedwa. Naye lo mhlambe ekuhlala kukhetha yena naye ngimtshele ukuthi aphe abanye aphe ezinye iy'ngane ithuba lokuthi nazo zikhetha. Nalaba mhlawumbe abasaba ukukhetha ngibatshele ukuthi hhayi ngoba badlala bonke nabo banelungelo lokuthi bakhethe ukuthi sekudlalwa ini manje. Bafane nabo njengalo omunye.

Ngicabanga ukuthi iy'kole zingandisa kanjani indawo ibe inkulu noma mhlambe kushoda ngezinto. Ngingacela abazali ukuthi ba-donate-e imali sikwazi mhlambe ukuthi sivule indawo ibe inkulu. So that abantwana bazoba nendawo enkulu yokudlalela i-sports futhi nendawo ephephile.

Ngicabanga ukuthi iy'kole kumele ukuthi uma zidlala kuwumncintiswane kumele mhlawumbe zithole u-referee ongasiyona ingxenye yesikole. Kube wumuntu ovela mhlambe kwisikole esingadlali ngalelo suku. Kube kube uyena ozojaja ukuze kungabi nokurobheka phakathi.

Ngisakhula mina umdlalo bengiwuthanda kakhulu ibhathi. Ibhathi bengithanda kakhulu ngisakhula futhi nje nabangani bami nabo vele nje kwakuyiyo into ebesiyidlala kakhulu ukudlula ezinye izinto. Uma ngicabanga nje ngicabanga ukuthi nabo bebawuthanda njengoba nami ngangikuthanda ibhathi.

Ngicabanga ukuthi mina kungcono ukuthi i-sport sibe-Friday na-Saturday. Kungabi yinto ya-during the week ukuze iy'ngane zikwazi ukuthi zikwazi ukufunda kahle. Ngoba vele bayakhathala uma baphuma esikolweni uma bafika endlini abakwazi nokwenza ama-homework.

Okwamanje vele konke kushintshile imidlalo thina le sikhule siyidlala abantwana bamanje abayidlali. Mhlambe emakhaya maybe into ehlukile kunala emadolobheni koda ngapha hhayi le midlalo sasiyidlala abasayidlali kudlalwa ngamafoni manje. Abantwana nje uzobabona estradeni abantwana laba abancane.

Umdlalo engangiwudlala kakhulu izingedo. Wawumnandi kakhulu ngangidlala wona ngisakhula futhi nje sasidlala vele sabantwana sonke nje emphakathini sidlala iy'ngedo. So ngizathi nje lowo mdlalo wawusihlanganisa nje as abantwana abasemphakathini abakhula ngaleso sikhathi.

Into engingathi ngiyibone ku-social media engiyenzayo manje ende ngibona ngathi manje sekuyinto elukhuni ukwenza amaphilo cases nokwenza amaphilo. So kwenza nje imiqamelo hhayi sekuyangihlula-ke manje kodwa yiko loko engakubona bakwenza ku-social media.

Into engiyithole ku-social media manje engiyithandayo engiyifunde khona ukuzenzela amajuzi endlini. Angisathengi manje amajuzi sengizenzele wona endlini. Futhi loko kungiseyivela nemali nesikhathi sokuya ey'tolo.

Ngicabanga ukuthi khona kunzima kakhulu ukwenza abangani kuley'nkathi esiphila kuzo futhi ngoba iy'ngane manje zidlala kakhulu ngamafoni. Nokwenza nje izinto ezingasile nje kodwa khona kuhlukile akufani nakuqala ngoba manje amafoni babheke amafoni mabangekho emafonini, hhayi akukho okunye abakwenzayo.